Beng ba mapolasi ana ha eba ba sa fumanwe, dipolasi tseo di ka fuwa beng ba malapa a bona. Mme le bona ha eba ba se ba sa fumane, mmuso o ka tshwanela hore o itlame ka hore o nke dipolasi tsena di wele ka hlakoreng la mmuso. Mme mmuso ona o sebedise dipolasi tsenana ka tsela ya ho ntlafatsa moruo wa naha le ho ntlafatsa setjhaba ka kakaretso. Dipolasi tsena di ka sebediswa e le ditsha tsa ho ruta batjha le sona setjhaba kaofela ka hore na ba ka iphedisa jwang? Mme ho etsuwe dithuto tse itseng tsa temo tse ka ntshetsang bophelo ba rona pele.

Mosebetsi wa polasi, kapo yona tsamaiso ya polasi ha e kgethe hore na ebe polasi ke e kgolo kapo ke e nyanyane na? Polasi e nngwe le e nngwe e hloka ditshehetso tsa tjhelete hore e tle e kgone hore e tswele pele, le tsamaiso ya teng e be bonolo. Mohlala, ho sona le dintlha tse itseng tsa setekgeniki kapo yona technology tse sebediswang dipolasing mona tse etsang hore mosebetsi o be bobebe haholo. Mme sena se hodisa polasi tsenana tsa rona. Jwale hore kgwebo ya rona e dule e le tshebetsong le ha e le nyanyane, kannete e ya hlokahala phallo ya tjhelete hore le rona re tswellise dintho pele ka tsela e bonolo le ka tsamaiso e bo bobebe haholo. E tla re etsetsang hore re be le melemo e nepahetseng polasing mona. Mme sena se thusa le basebetsi ka tsela ya hore ba ntlafatse tsebo ya bona.

Kannete seno ke phoso e kgolo haholo hobane bana ho ya ka molao, ha ba tshwanela ho sebetsa, ba ntse ba le tlase dilemong. Mme ha qala, ha sena se qala se etsahala hore bana ba sebetse ba le tlase dilemong. Ke ho hatella ditokelo tsa bana.

Mmuso le ditsebi di re kgothaletsa ho ja meroho ka mabaka a mangata, kapa tlasa mabaka a mangata. Mabaka a mang ho ana ke hobane meroho ditjeho tsa teng ha di hodimo haholo. Motho emong le emong wa kgona hore a ka ithekela meroho mme a je ha dijo tse ding tseo tsona ditheko tsa teng di le hodimo haholo. Ya bobedi ke hore meroho e etsa re dule re ntlafetse, re phetse hantle mme bophelo ba rona bo le botle. Ntle le monono meroho ena ha re qeta ho e ja, dithotse tsa teng re ka di sebedisa hape ka tsela ya hore le rona re itemele meroho eno dirapeng tsa rona, malapeng a rona.

Metswalle ya ka, ho bohlokwa haholo hore le ha ntse re le batjha tje re itlhokomele ebile re je le dijo tse tla re fang matla. Ke batla re ke re tsamaye re ye mane polasing ya ntatemoholo wa ka. Polasing monono re tlo dula re hlokomelehile haholo hobane ke sebaka se hlwekileng mme le moya wa teng o monate, o hlwekile. Ha hona tshilafatso ya mobu. Le metsi a teng a hlwekile haholo hobane ke metsi a tswang didibeng le dinokeng tse hlwekileng haholo. Mme le dijo re tlotla re ja dijo tse matlafetseng, tse tlotlang di re fa matla. Mme sena se tla etsa re phele nako e telele haholo.

Mofuta ona wa ho nehela o sebetsa ka tsela ya hore molemiruhi o etsa motswako ka tsela e leng hore ke ya maiketsetso. Ene motswako onana o etsetsa hore diphoofolo tsa hae mohlomong di ime, kapa diphoofolo tsa hae e be di ya emera e le diphoofolo tse mmalwa. E ka ba dikolobe, e ka ba mohlomong dikgomo. Mme mofuta ona wa ho nehela o sebedisetswa hore leruo le ate ka tsela e potlakileng.

E ka ba mohopolo o motle hore le nna ke ho jale moba polasing ya ka hobane ebile ke ntse ke sebetsa ka poone. Mme sena se ka nthusa hore batho ba rekang ho nna ba rekang poone, ba ka elellwa hore ke se ke bile ke ntlafetse, ke se ke jala le mmoba. Mme le bona ba ka tla ho nna ba tlotla ba reka mmoba. Le teng sena se ka mpha le molemo wa hore ke sebetse mmoho le bo rapolasi ba nono ba hona Natal-a mono. Ka tsela ya hore ke ithute hore na ba etsa jwang hore mmoba wa bona o atlehe hakanakana?

Rona heso meroho e fapaneng re e pheha ka tsela tse fapaneng. Mohlala, moroho o ka reng khabetjhe. Moroho o bitswang khabetjhe re o pheha ka mafura le letswai fela, ha re tshele dinoko tse ding. Mme ha re o tshele metsi, re ao kwahela. Steam-e seno ke sona se re thusang hore moroho wa rona o se ke wa tjha ka potlako. Moroho wa sepinatjhe ona re sebedisa cream of mushroom-o, re o tshela mushroom-o. Mme re tshela le lebese, kapa cream. E be re noka ka dinoko tsa di-spice le letswai feela.

Ha ke ne ke le sehwai se setjha. Ne nka ka kopa thuso ka tsela ya hore ke ikise mono diphaposing tsenono tsa moo ho batluwang thuso teng. Mme thuso e ke ne ke tla kopa haholoholo ke thuso ya sebaka moo ke ne ke tla sebeletsa teng. Kapa sebaka se ka bang seholo, haholonyane ho seo ke ne ntse ke se sebedisa pele. Thuso e nngwe e neng ke nka ka e kopa, ke thuso ya ditshebediswa, kapo tsona disebediswa tse sebediswang polasing.

Nna Sontaheng sena. Ke tlotla ke pheha nama, mme ke tlo pheha nama e tshweu. Mofuta wa nama e tshweu ke tlotlang ke pheha ke tlhapi. Ha ke qeta moo bakeng sa dijo tse boimanyana, kapa sona starch. Ke tlotla ke sebedisa di-garlic rolls. Ha se di-garlic rolls ke tla etsa salad-e ya ditapole, kapo ditapole tse kgotluweng. Ka mora mono ebe ke pheha le green beans-e ka tsela ya hore ke di bidise hanyanyane, kapo ke di-steam-e hanyane feela. Ke be ke etsa le di-grilled vegetables.